Ndzi fanele ndzi swi sirhelela hi ku endla ti-password-i leti ti nga ta va na ntikelo. Munhu u fanele a endla leswaku password-i ya yena ya ku pfula selulafoni ya yena kumbe khompyuta ya yena yi na ntikelo swinene, leswi nga ta endla leswaku vanhu va nga yi kumi hi ku olova. Naswona ndzi fanele ndzi nga potosi ti-link-i tin'wana na tin'wana leti ni ti kumaka, leti va ku ti karhi ti nghena ndzi nga swi tivi leswaku ti huma eka mani. Na xona xin'wana lexi ndzi faneleke ndzi xi endla, ndzi fanele ndzi nga pfuli ti-email tin'wana na tin'wanyana leti ndzi nga ti tiviki leswaku ti huma ha kwini. Naswona ndzi fanele ndzi nga nyiki vanhu ti-password-i ta mina. Hi swona swi nga kota ku sivela switirhisiwa swa mina eka vahlaseri.

Ndzi vona leswaku vanhu va nge he koti ku tshemba leswaku mahungu lama paluxiwaka i mahungu ma nkoka, kumbe i mahungu wona, kumbe i mahungu ma vuxisi, hikuva thekinoloji se yi tise ku cinca ngopfu.

Ndzi tiva xitori xa Mina Hi Mina lexi nghenaka eka Munghana Lonene. Ndzi tiva futhi xitichi xa Mala FM leyi nga kona eka Malamulele. Ndzi tiva futhi na xitichi xa Maxelo radio leyi nga kona kusuka eka Madonsi. Ndzi tiva futhi Thobela FM, ni tiva futhi xitichi xa Univen FM lexi xi nga kona. Ni tiva futhi na xitichi xa Metro FM.

Swi nga vuyerisa vanhu va le mugangeni hikuva swi ta kota ku pfuna ni vana va xikolo leswaku va kota ku hlaya, naswona va kota ku fikelela ku tiva mahungu va kota ku fikelela na ku ti apulayela. Naswona swi ta pfuna lava nga dyondza vo nga lo tshama ekaya, va pfumalaka ti-data ta ku kota ku vona leswaku mintirho yi le kwihi. Leswi swi ta endla leswaku na vona va kota ku pfuneka, hikuva va ta kota ku kuma ku fikelela ku kota ku vona leswaku va nga apulaya kwini mintirho. Naswona swi ta kota ku pfuna vaakatiko va kota ku tiva swilo leswi humelelaka laha etikweni ra hina, leswaku va tiva leswaku maxelo ka siku ra mundzuku ma ta va njhani naswona i xilo munhu lexi nge le ku endlekeni hi nkarhi wo karhi.

Netiweke leyi ni vonaka yi antswa ku tlula hi kwata i Telkom, hikuva yona va yi xavisa hi mintsengo ya le hansi swinene. Naswona yi khoma ematikweni .

Tinsimu ta masiku lama a ta ha ri na dyondzo hikuva a ti na mongo ku fana na tinsimu ta khale. Tinsimu ta masiku lama va yimbelela leswi va nga ta swi tirhisa ku gegana, kumbe ku hlekulana, kumbe ku yimbelela hi ku ya hi xiyimo xa munhu. A va ha fani na khale leswi a va yimbelela swilo swa mongo, swilo swa ku aka na swilo swa ku pfuna. Tin'wanyana tinsimu leti nga kona ta masiku lawa i tinsimu ta ku huma endleleni, leti ti nga fanelangiki ku yingiseriwa ni hi vanhu lavakulukumba kumbe vanhu lavatsongo.

WhatsApp yi endla leswaku swilo swi olova hikuva a swi dyi data yo tala, naswona a swi bohi leswaku u fanele u va na airtime u kota ku vulavula na munhu. Naswona u nga ha rhumela timeseji kumbe hungu ro karhi ka vanhu va ku hlaya hi nkarhi wun'we. Naswona mi nga ha endla group-u leyi mi nga ta kota ku vulavula ka yona mirhi hinkwenu hi nkarhi wun'we. WhatsApp-u yi tirha ku olovisa swilo manguva lawa.

Wi-Fi ya mani na mani ya nonoka na ku va yi nga tshembeki hikuva leswaku yi va yi karhi yi tirhisiwa hi vanhu va ku tala, hikuva yi va yi karhi yi password-i ya kona yi tiviwa hi mani na mani. Naswona xilo lexi tirhisiwaka hi vanhu vo tala, xi endla leswaku ku va na vutsotsi bya ku tala. Hikuva vanhu va swi kota ku loko wun'wanyana o va a khonekitile hi foni ya yena, loko mina no ka ni nga yi tivi password ni nga ya eka yena ni fika ni tirhisa foni ya mina ku kuma password liya. Leswi nga ta endla leswaku swilo swa mina swi va swi swi nga ri swi sirhelelekile, swi va swi nga tshembeki. Naswona swi ta tisa ku nonoka loko vanhu va ku tala va va va khonekitile eka yona.

Loko Wi-Fi ya mina yi tsema ni nga swi langutelanga, ndzi ringeta ku cheka leswaku a ku na xiphiqo xa netiweke ke. Ivi loko ndzi chekile, ndzi ta tima ti-data ta mina ni tlhela ni ti pfulela nakambe. Ndzi karhi ndzi cheka futhi loko ku ve a ku lo hela data, ni kota ku yi nghenisa futhi. Naswona ti-Wi-Fi tin'wanyani ti na xipimelo kumbe ku kota ku pimela munhu leswaku a nga yi tirhisa nkarhi wo leha ku fika kwini, swi nga ha humelela munhu a hetile nkarhi wa yena a nga swi vonangi.

Ndzi nga tsaka swin'wana loko mukhomi wa xitolo o tshika a ndzi nyikile foni leyi ndzi yi tsakelaka hikuva ndzi ta ndzi pfuna eka swilo swa mina swa xikolo, yi tlhela yi ndzi pfuna na loko ndzi lava ku sungula mabindzu. Naswona ndzi nga tlhela ndzi n'wi byela leswaku ndzi nga tsakela swi nga hakela hi ntsengo yitsongontsongo yintsongo ku endlela leswaku u nga lahlekeriwi eka bindzu ra yena.

A ndzi ta vulavula na vaaki ni zama ku va kombeta leswaku a hi endleni swilo leswi swi nga ta hi pfuna hinkwenu tanihi vaakatiko, ku tlula ku vulavula hi swilo leswi nga ta ka swi nga hi vuyerisi. Leswi a swi ta hlohletelo leswaku vanhu va tsala mahungu lama ma nga ta kota ku pfuna wa rikwerhu wun'wanyana, ku tlula ku n'wi vavisa. A ndzi ta vula leswaku hi nga tsala hi leswi humelelaka etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Hi nga tsala hi mintirho leyi va ku yi tlhela yi navetisiwa leswaku vanhu va va karhi va swi tiva, naswona hi nga tsala hi van'wamabindzu lava nga kona eka tiko ra hina. Leswaku na van'wanyani va kwala vaaki, va kota ku swi vona leswaku himpela un'wana na un'wana loko a ti byerile a nga humelela evuton'wini.

WhatsApp-u yi na mbuyelo wa kahle swinene xa ku sungula swi olovisa ku vulavula na vanhu hikuva a swi dingi leswaku u va u ri na airtime ya ku tala u nga ha xava ti-data leti nga endlaka leswaku u vulavula na vanhu va ku hlaya naswona wa swi kota ku vulavula na vanhu u karhi u va vona leswaku ve le kwihi naswona ma swi kota ku endla ntlawa mi hlangana eka WhatsApp mi bulisana kona mi ri hinkwenu hi nkarhi wun'we na hi swona swi pfunaka leswaku vanhu hambi va ri kule na le kule va kota ku fambisa marungula mahi na mahi ma hatla ma fika ma nga ha teki nkarhi.

Ni vona swi ri na nkoka ku endlela leswaku hambi ndzi lo tshama ekaya ndzi kota ku hlamusela dokodela ra mina leswaku ku humelela yini leswi swi pfuna leswaku loko ndzo tshuka ndzi twa ku vava a pfarile endhawini ya yena ya vutshunguri a nga kota ku ni byela leswaku ndzi nga endla yini leswi swi nga kotaka ku yimisa leswi ni swi twaka naswona byi kota ku pfuna leswaku a tiva leswaku a nga ta hi xihatla kumbe a nga endla ndlela yo karhi leswaku ndzi tikuma ndzi fikile laha a tirhaka kona leswi swi endla leswaku swi vumba na vuxaka lebyinene eka dokodela na muvabyi swi sivela na leswaku muvabyi a tikuma a karhi a kalakala a nga tivi leswaku u ta swi endlisa ku .

Ndzi tiva xitichi xa Munghana Lonene xitichi lexiwani xi haxiwa ePolokwane naswona xitori lexi ni xi tivaka i xitori xa Mina hi Mina hi xona lexi va ka xi karhi xi haxiwa eka xiyanimoya xa Munghana Lonene FM.

Tindlela ta ku hunguta ku tirhisa data yo tala i ku endla leswaku u pfala swilo swa wena efonini leswi u nga swi tirhisiku naswona u tshama ti-data ta wena ti pfariwile hikuva tifoni ta manguva lama loko u tshama u pfuleriwile ti-data ti va ti ri ku tirhiseni ka data ya ku tala naswona ku vona tivhidiyo hi tona ti endlaka leswaku u tirhisa ti-data ta ku tala.

Xiyanimoya xi nga pfuneta hi ku hoxa xandla xa ku tivisa leswaku ndzi tshweriwe hi yindlu leswaku swi ta kota ku fikelela tindhawu to karhi ndzi ta kota ku kuma mpfuneto kusuka ka timasipala kumbe na van'wana van'wana lava nga ta lava ku va va karhi va humesa timali ta ku kota ku ndzi pfuna.

Ntsengo wo hakela DSTV wu fanerile hikuva ku na mintsengo ya ku hambanahambana swi ya hi leswi wena u lavaka ku vona swona switichi leswi wena i lavaka leswaku va ku pfulelela swona loko i nga lavi ku vona switichi swa ku tala ntsengo wa wena u ta va u ringanerile switichi leswi u lava ku vona swona kambe loko u la ku vona switichi hinkwaswo va ta ku pfulelela leswaku u kota ku vona switichi hinkwaswo naswona ntsengo wa kona wu ta tlakuka ku ya hi switichi leswi wena u nga ta va u karhi u lava ku vona swona.

Ina va mfumo va fanele ku veka swipimelo va fanele ku endla leswaku loko munhu a famba a ya tshama a lava ku tirhisa u fanele a nyikiwa nkarhi lowu a nga ta kota ku tirhisa wona a pimeriwa naswona a pimeriwa na data yo karhi leyi a fanele ku yi tirhisa hi siku eka ndhawu ya liya yo karhi loko a connect-ile eka yona leswi swi ta papalata leswaku vanhu va tshama ndhawini yeleyo ku ze ku fika vusiku hikuva loko munhu a tshamile nkarhi wa yena wu ta hela ivi yi nga ha pfumeli ku connect-a naswona va fane va endla leswaku munhu u endla hi mavito ma yena na ti-email ta yena ta mampela ku papalata leswaku vanhu va nga tirhisa mavito ya vukungundzwani ku endla leswaku va tshama siku hinkwaro.

Ntsengo wa data wu khumba vanhu hikuva leswi munhu a swi tirhisaka swona ku vona swi dya data yo karhi loko ku ve munhu u tshama a ri eka TikTok swi ta n'wu dyela data yo tala hikuva u va a karhi a vona ti-video na Facebook se ti-data ti hambanile se na ntsengo wa kona wu va wu tlhe wu fambisana na leswi munhu a va ka a tirhisa swona.

Malume loko munhu a xava riqingho ra le nyongeni masiku lawa ra smartphone, va ku nyika na ti-data bundle. Ti-data bundle i swilo leswi tirhaka eka manguva lawa, leswi kotaka ku ku pfumelela ku ri u nga tirhisi airtime ya wena ku download-a swilo. U tirhisa yona ku download-a swilo. Naswona wa yi tirhisa ku va u vulavula na vanhu u foyinela vanhu, wa tirhisa ku chat-a na vanhu, naswona ku vona tivhidiyo, na ku fonela vanhu u karhi u va vona. U va u tlhela u tirhisa leswi va swi vulaka ku ti-data bundles, hi yona mhaka va ku nyika xirhundzu lexi xa data bundle.

Data eka masiku lama hi nga ka wona ya durha, hikuva ku na swilo swo tala leswi nga kona leswi voniwaka. Naswona i xilo lexi xi tirhisiwaka hi masiku na masiku. Naswona ti-data ti tirhisiwa ku endla swilo swo tala, wa kota ku foyina hi yona data, wa kota ku chat-a u vulavula hi yona, wa kota ku nghena u lavisisa swa le matikweni ma kwala kaya na matiko ma le handle hi yona data. Wa kota ku lavisisa na ku cheka swin'wana leswi u nga swi tiviki, u karhi u tirhisa data, wa vona tivhidiyo u nghena ti-TikTok hi yona data. Hi yona mhaka data yi durhisiwa eka masiku lawa.

Vanhu masiku lawa va xava data swinene, naswona matirhiselo ya data yi le ka xiyimo xe le henhla. Hikuva swin'wana na swin'wana swi dinga data, swi endla leswaku vanhu va tshama va langutisanile na tinqingho ta vona. Loko munhu a langutisana na riqingho ra yena, vo tala va va va karhi va tirhisa data. Hikuva ku nghenile swilo swa social media leswi dingaka leswaku va tshama va karhi va kuma swilo swa ku va hlekisa, swilo swa ku va hungasa. Swilo leswi swa ku fana na TikTok, Facebook, Whatsapp, Instagram, swi lava data. Naswona loko u tirhisa data ku vona tivhidiyo ti durha ngopfu, hi swona swi endlaka leswaku matirhiselo ya data na nxavo wa data wu va wu ri henhla swinene.

Swi tele leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena leri nyongeni hi ku tirhisa data. Xo sungula ku na mintirho leyi nga kona leyi faneleke u tirhisa data. Ku fana na lowu ndzi nga le ka wona wa Talk Tag, wu dinga data leswaku ndzi va ndzi karhi ndzi rhekhoda ndzi va ndzi karhi ndzi tirha. Ku na ti-Whatsapp leti vanhu va vulavulaka hi tona masiku lawa, swi nga olovisa swilo, na yona yi dinga data leswaku munhu a va a karhi a foyinelana kumbe a burisana hi ku tsala marungula na va ndyangu va yena. Ku na ti-Facebook na tona ti dinga data, ku na TikTok na yona yi dinga data, ku na ti-video, ti-YouTube ti dinga data.

Munhu a nga kota ku fikelela swilo swo tala hi ku tirhisa data. Xa ku sungula i nga kota ku tiva swa leswi humelelaka ematikomambe, i lo tshama etikweni ra n'wina. I nga kota ku vona maxelo lama nga ta va ma ri kona siku ra mundzuku, kumbe vhikini, kumbe n'hwetini, na ku vona maxelo ma matiko man'wanyana. I nga kota ku vulavula na ku vonana na munhu loyi a nga le kule na wena hi ku tirhisa Whatsapp-u. U nga kota ku yingisela tinghoma leti nga kona eka YouTube hi ku tirhisa yona data. U nga kota ku foyinelana na vanhu hi ku tirhisa data, u apulaya na mintirho.

Data a yi hambananga ngopfu na matirhiselo ya Wi-Fi. Wi-Fi i na yona ku va ku ri data yo karhi, yi ya hi ku i ya le kwihi. Yin'wanyana ya pimiwa, yin'wanyana hi liya ya ku u nga yi tirhisa hi laha ku nga heriki, kambe data yona ya pfa yi hela. Kambe hinkwaswo ku va ku ri ti-data, to va ti vitaniwa hi mavito ya ku hambanahambana. Se a ku na ku hambana ka matirhiselo ya data yinene na ya Wi-Fi.

Ku pfaleriwa ka data, hi loko u ti kuma u yimisiwile leswaku swin'wanyana swi nga koti ku tirha hikuva data yi va yi nga ri kona. Hi swona swi vitaniwaka ku pfaleriwa ka data.